Fa o sa tlwaela metshameko ya kgaisano, gona le motshameko o o bidiwang Rocket League. O ka simolola ka one, o kopanya kgwele ya dinao le dikoloi. O monate, ebile o botoka thata gore o ithute one, o ka o tshameka fela go ikhutsa, kgotsa o ka tshameka jaaka kgaisano le batho ba bangwe.

Ee, didiriswa tsa di ileketoroniki di fetotse ka botlalo tsela e metshameko e e rategang e tshamekiwang ka teng. Ka ditlhomamiso tse di maatla jaaka di-console, di-phone le di-PC, metshameko e setse e le mentsi ka dintlha ya , gape e amana le batho go feta pele. Batshameki ba ka tshameka mmogo kgotsa ba gaisana le batho ba bangwe go tswa kwa mafatsheng a mangwe lefatshe le lotlhe, ba ka itumelela ditshwantsho tse di manontlhotlho, mme ba fitlhelela metshameko nako e nngwe le nngwe.

Selo se ke se ratang ka metshameko ya diileketoroniki le megala e matlhajana ke gore ga ke motho o e leng gore ke rata go tswela ka fa ntle. Mme go nna le metshameko e mo founung go nthusa gore ke kgone go ikhutsa le go tshaba mafelo a a kwa ntle. Ke kgona go tshameka ke ke ka fa ntlong monate ke rata thata le ka tsela e e leng gore e di nkopanya le batho ka teng. Ke kgona go tshameka le ditsala tse di kgakala, gape ke kgona go kopana le batho ba batjha.

Ga o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka sediriswa se se tshwanang le founu, mogala wa mo lethekeng, console-u, ga mmogo le kgolaganyo ya internet-e e tsitsitseng.

Metshameko ya internet-e e na le ditlamorago tse di molemo, ka dinako tse dingwe e na le ditlamorago tse di seng molemo. Ka fa go siameng, di ka go thusa gore o ikhutse, di ka go thusa go tokafatsa bokgoni jwa gago jwa go akanya le go go kopanya le ditsala. Fela fa o ka di tshameka thata, di ka tsaya nako ya gago, di dire le gore matlho a gago a lape. Gape di ka dira gore o se ke wa kgona go feleletsa dilo tse e leng gore o tshwanetse o di feleletse. Papadi , motshameko o ke o ratang thata wa inthanete ke Puzzle Master. Ke o rata ka , ke o rata ka gore o nthusa gore ke tokafatse tlhaloganyo ya me.

Metshameko ya internet-e e tlhoka data, ka gonne e ikaegile ka inthanete go kopanya batshameki, go ntsha ditlhabololo, le go dira gore metshameko e tswelele ka nako ya nnete. Data e thusa gore o kgone go ikopanya le ba bangwe, e thusa gore o tsene mo metshamekong le go amogela ditlhaloso kgotsa diphetogo. Fa o batla go tshameka metshameko ya internet-e, o tlhoka sediriswa se se tshwanang le mogala wa mo lethekeng, computer-ra, le kgokagano ya internet-e e tsitsitseng. Mme ka dinako dingwe, akhaonto le yone ya tlhokagala go tsena.

Batho ba bantsi ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo, ka gonne ke yone nako e e leng gore ga ba dire sepe, dikolo le ditiro di fedile, mo ntlong go didimetse, le ditsala di teng mo internet-eng. Ke tsela e e monate ya go ikhutsa le go ikopanya le batho ba bangwe pele ga boroko. Fa o mongwe a sa batle go reka data e e turang, a ka dirisa Wi-Fi ya mahala ko gae, ko sekolong kapa ko mafelong a a tshwanang le di-library.

Metshameko ya internet-e e tokafatsa matshelo a rona ka go re thusa go ikhutsa, go dira gore re kgone go , go akanya botoka, le go nna re le mo kgolaganong le batho ba bangwe, le fa e le gore ba kgakala. E re fa tšhono ya gore re tshabe kgatelelo, e dira gore re dire mmogo, mme ka dinako tse dingwe e re ruta le bokgoni jo bo mosola. Ke akanya gore lebaka la gore metshameko ya internet-te e se ke ya nna teng bogologolo ke ka ntlha ya gore thekenologi e ne e se e gole, go ne go sena inthanete e e lobelo, go ne go sena didirisiwa tse di maatla tse di tse di jaaka difounu, megala ya mo lethekeng, le di computer-ra.